Ewe, banako ukuxatyiswa kuba urhulumente unikezela ngemali yomhlalaphantsi kubantu abadala abangena mvuzo, le mali ithi incede nangona ingasoloko yanele. Kukho iinkqubo zezi kliniki ezibonelela ngonyango simahla kubantu abadala kwaye ezinye izibhedlele zineenkonzo ezikhethekileyo kubo. Kodwa kukho imingeni emikhulu yokungakhathalelwa ngokwaneleyo. Abantu abadala abaninzi baphila bodwa bengenakunyamekelwa ziintsapho okanye uluntu, abanye baphathwa gadalala bade bahlale okanye bade bahlale bodwa uhlwempu nokungafikeleli kweenkonzo kubo. Abantu abahlala kwiindawo ezisemaphandleni okanye ezihluphekileyo banongafumani unyango, ukutya okanye ukhuseleko olwaneleyo.

Ewe, imali yenkamnkam inceda abantu abadala ukuba bafikelele kukhathalelo lwempilo kodwa kuphela kwinqanaba elithile. Ayinako ukulungela zonke iindleko kwaye isebenza kakuhle kuphela xa iinkonzo zempilo zikhona, zifikelelekile kwaye zisebenza kakuhle. Ukuphucula impilo yabantu abadala kufuna kunyuswe imali yenkamnkam, kuphuculwe zempilo ezikufutshane noluntu nokunciphisa uxinzelelo lwezoqoqosho kwiintsapho.

Ndiza ndiza kufumana ingxelo egqibeleleyo kugqirha malunga nesifo sakhe, indlela esichaphazela ngayo ubomi bakhe bemihla ngemihla kunye neendlela zokunceda. Ndiza kuqinikisekisa ukuba igumbi lakhe linganendawo yokuhamba lula ngaphandle kweengozi zokuwisa. Ndiza kufunda okanye ndifumane uncedo ekumhlambeni ngendlela ehloniphekileyo ngaphandle kokumenzakalisa okanye ukumcinezela. Ukuba kunzima ndiza kufuna uncedo kumsebenzi wokunyamekekela oqeqeshiweyo nokuba ngokwasekhaya okanye uphuma kwiinkonzo yabucala.

Mama, ndiyavuyisa okokuba undivulele intliziyo yakho kwaye wabelana nam ngendlela oziva ngayo. Ukuziva unesithukuthezi xa uhlala wedwa akuyonto ilula kwaye ndiyakuqonda ukuba ufuna indawo apho unokufumana abantu ozohlala nabo, uthando kunye nenkathalo. Ukufuna ikhaya labantu abadala akubonisi uba buthathaka kubonisa ubulumko bokufuna impilo engcono kunye nempilo yengqondo efanelekileyo. Ndiyabona ngokuba ndiyabulela ngokuba uvaleleke umbono wakho kwaye ndizimisele ngokunceda sifumane indawo efanelekileyo.

Ndingamnceda ngokubhala amayeza wakhe nelii xesha lokuwathatha ndenze netshati endizawuyibeka apho azoyibona khona rhoqo ukuze akhumbule. Ndenze ialamu yeselula okanye iwotshi enesikhumbuzo esivakalayo, ndingamnceda ukuba akwazi ukuva kakuhle. Ndisebenzise ibhokisi eneepilisi enezahlulo kunye namaxesha, kusasa, emini, ngokuhlwa. Yenza kube lula ukubona iyeza ekufuneka lithathiwe, linciphise nokuthatha amayeza , linciphise nokwenza iimpazamo zokuthatha amayeza angalunganga.

Abantwana bomzali banokuziva ingathi bayamlahla okanye bayamphoxa umzali wabo okanye abazali babo. Abantu abaninzi banobudlwane obunzulu nabazali babo kwaye ukwahlukana nabo kunzima ngokweemvakalelo. Kwaye abanye abantu banemibono emibi ngekhaya labantu abadala njengendawo engakhathaliyo, engonwabisiyo okanye engabakhathaleli kakuhle abantu abadala.

Ndingamcacisela ukuba inkamnkam yenzelwe ukunceda abantu abadala bafumane isiseko sokuphila, iinto ezifana nokutya, iimpahla, amayeza kunye nezinye ke iimfuneko ezisisiseko. Ukuba le mali isetyenziswa kutywala ingaba akukho nto isalayo ukuthenga ukutya okanye izinto ezibalulekileyo azawuzidinga. Ngako ndingamezela ingcebiso enjalo, ndingamcacisela ngengcebiso enjalo ndifumane incwadi apho ndizombhalela khona imali yeemfuneko zakhe. Umzekelo ndithi amakhulu asibhozo aya ekutyeni, amakhulu amathathu aya emayezeni, amakhulu amabini aya kwiinto zekhaya, amanye amakhulu amabini aya kwiinto zokuzonwabisa.